Umehluko phakathi kwezinhlelo ezikhokhelwe ngaphambili ukuthi nenkontileka ukuthi izinhlelo ezikhokhelwe ngaphambili awukwazi ukuzisebenzisa uma ungakhokhile wakithi kumele ukhokhe kuqala ukuze uzisebenzise okufana nedatha. Uma uthenga idatha , uyalithenga ulisebenzise. Mase liphelile liphelile, ngeke ukwazi kanti okwenkontileka uyaye ukhokhe imali ebekiwe ukuze uthole idatha elingaka mhlawumbe elenyanga yonke uyawulisebenzisa lize liphele kuphinde kungene elinye, ukhokhe ukhokhela inkontileka bona belokhu bekunika into oyidingayo. Kanti kulokhu uyathenga ukuze usebenzise okwenkontileka uyakhokha ukuze usebenzise, uyanikwa ukuze ukusebenzise.

Uma ungumfundi othembele kw-Wi-Fi yomphakathi, ukufunda kuyaye kube nzima kakhulu uma sibhekene nesimo sokucishwa kukagesi. Uyaphazamiseka ekufundeni kwakho ngendlela yokuthi uma kucishwa ugesi usuzohlala nje ungenzi lutho ngoba kumnyama okokuqala. Futhi okwesibili ne-Wi-Fi ayisebenzi, uya uphoqeleke ukuba u-download-e amaphepha uzofunda ngawo agcwale ifoni. Lokho kunciphisa i-space efonini yakho nendawo yokubeka izinto. Kanti futhi-ke akufundeki nje uma kumnyama. I-Wi-Fi uyaye uyidinge ukuthi ukwazi ukubheka izinto ongaziqondi, nokulalela ama-video kwabanye abafundisayo. Uma i-Wi-Fi ingekho uba nezingqinamba, ungagcine uphoqelekile nokuba ukuyeke ukufunda ngoba i-Wi-Fi ayikho, uzufunde uma sekubuye ugesi.

Kubalulekile ukuba inkundla inikeze okuqukwethe okwasendaweni ngoba lokho kungenza ukuthi umuntu azi kangcono ngendawo yakhe nezinto ezenzeka khona, kanti futhi nangezwe futhi kubalulekile lokho. Kodwa, ikakhulukazi ukwazi okwenzeka endaweni eseduze nayo kubalulekile futhi, lokho kungandisa izivakashi endaweni. Lokho kwenzani, kwandisa amathuba emisebenzi endawo ngoba esikhathini samanje ayantuleka amathuba emisebenzi.

Abahlinzeki be-television banemithetho nemigomo abalawulwa ngayo uma bezosakaza ama-movie, uma bezohlinzeka umphakathi ngama-movie. Kukhona ama-movie abangakwazi ukuwadlala ngoba bevikela umphakathi. Kanti labo abakumasevisi basakaza noma ngabe iyini ngoba futhi uwena oy'khokhelayo, ukhokhela into ofuna ukuyibuka. Kanti kwi-television kubuka wonke umuntu, yingane, umphakathi akukhethelekile ukuthi ubani futhi nangasiphi isikhathi. Kanti kulokhu okwe-satellite uyakwazi ukukhetha ukuthi ngizobuka ini nani, ngivale ini nani.

Uma bengingaba umklami wenkundla ye-telemedicine, bengingashicilela futhi ngikhombise abantu ukubaluleka kokwazi amaphilisi okuphuza ukuthi akhandwe ngani, enziwa ngani, nendlela futhi azofika asebenze ngayo emzimbeni, nendlela azofika akuphathe ngayo uma ungumuntu. Ngoba thina ndlwemnyama siyaye sizwe umuntu ethi, mina leli philisi langisiza langenza ukuthi nokuthi ebese siyagijima siyolithenga, sibuye sikhohlwe ukuthi njengoba singabantu sinemizimba engafani futhi engasebenzi ngendlela efanayo.

Imininingwane ebucayi yebeka kalula uma umuntu ezosebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi ukwenza izinto ezifana no-cellphone banking ngoba ama-Wi-Fi omphakathi ngesikhathi esiningi awavikelekile, futhi asetshenziswa inoma ubani ongakwazi ukwenza ubugebengu. Kulula-ke nje ukuthi umuntu athole izinto zakho uma uzosebenzisa i-Wi-Fi yomphakathi.

Ukuze kube nebudlelwano phakathi komphakathi nesiteshi , iy'teshi zomsakazo kufanele abantu bakwazi ukuxhumana nomsakazo ey'nkundleni zokuxhumana. Leyo sekwaba indlela elula ngoba lena yokuthi uzofonela emsakazweni kwesinye isikhathi ugcine ungakwazanga ukungena. Uma yonke into isiyenziwa ey'nkundleni zokuxhumana lokho kwenza ukuthi impilo ibe lula, futhi nomlayezo osuke esiteshini somsakazo uye ebantwini uyashesha ukufinyelela and ufinyelela ebantwini abaningi ngesikhathi esincane.